Dilo tse ele goreng go le gantsi dibanka di a di sekaseka fa di amogela kopo ya karata ya sekoloto, di lebelela gore o lekane go ka fiwa karata eo le gore a karata eo ya go dirisiwa jang, le gore go kgona go e patala.

Dilo tse o tshwanetseng go di akanyetsa a o dira tshwetso ya go nna le karata ya sekoloto o tshwanetse go lebelela pele gore a matlole a gago a lekane go ka patala karata ya gago ya sekoloto. A mme gongwe go go tsaya sebaka go patala sekoloto sa gago fa o se tsere. Go tshwana fela le fa o ya go kopa matlole, kadimo ya matlole kwa bankeng, o tshwanetse o itse gore wa go kgona go e patela jang a le gone wa go kgona na.

Fa o na le hisetori ka dikoloto mme o batla go dira ka karata ya sekoloto, mme ba lebelela ebile ba bona gore o ne o se botshepegi ka dikoloto tsa gago, seo se ka dira gore kopo ya gago ya karata ya sekoloto e ganediwe. Mme gore o tokafatse seemo seo o tshwanetse go patela madi kgotsa tšhelete eo neng o e kolota.

Go le gantsi diphoso tse batho ba di dirang fa ba dira dikarata tsa sekoloto, ga ba botse dipotso tse di tshwanetseng kwa dibankeng. Mme gape se se botlhokwa se ba tshwanetseng go se dira ga ba bale melawana kgotsa ga ba buise melawana yotlhe ya konteraka ya karata ya sekoloto. Mme gape fa o batla gore kopo ya gago e tsamaye sentle tla tshwanela gore o kope gore kwa bankeng ba go fa sebakanyana sa go buisa melawana ya konteraka ya karata ya gago ya sekoloto.

Go botlhokwa thata gore motho a buise melawana le maemo a tumelano ya konteraka ya kopo ya sekoloto pele ga go dumelana le banka kgotsa go sign-a gore o tsaya karata ya sekoloto. Ka gonne go buisa le go tlhaloganya melawana eo go a go tswa mosola mo nakong e e tlang fa o ka tsaya ditshwetso tsa gore o batla go tswala karata ya gago ya sekoloto kgotsa ke re o batla go e tlogela.

Go nna le kitso ka tsa madi le go ithuta ka tsa madi go ka thusa batho thata ka go tsaya ditshwetso fa ba batla go dira dikarata tsa sekoloto. Ka gonne ba tle ba itse ditlhokego tsa karata ya sekoloto ebile ba tla ithuta gape melawana e e tlhokegang fa ba dira karata ya sekoloto. Mme gape ba tla fapoga dikotsi tsa go ka tsiediwa ka matlole a bone fa ba dirile karata ya sekoloto.